Haholo holo, ntho e ntlosang ntlo, e ntshang bodutu, ke etsa hararo bekeng e leng hona ho dlala papadi. e nngwe founung ya ka. E ke e etsang hore ke exercise-sitse monahano wa ka. Mme moo ho botswa dipotso tse fapafapaneng, whether ke tsa metse tsa science tsa matjhaba kapa tsa yona geography. Hobane ke tsona ntho tse ke di ratang haholo.

Ho na le dipapadi tse tshwanang le table tennis. Ke tenese e laolwang tafoleng, mme yona ebile ha e hloke hore o no mathe hore o tlo kgathala, e tlalla tafoleng feela, e nyane. And then re na le di-cricket-e le di-boxing, di ngata dipapadi tse bapalwang mona lefatsheng.

Bana ba sejwalejwale atjhe bana ba sejwalejwale dipapadi ha se ntho tseo ba di ratang, haholoholo ba shebane le dintho tsena tse marangrang a difounung tsa rona. Di- Facebook, di-tiktok-o le di-Instagram, e leng tsona re reng ho etswa tjhelete ka tsona, mo ba ipitsang di-influencer.

Hela o bone hore ho na jwale ha o so ba na le di-followers kapo ba na le batho ba bangata, ba reitang ntho tsa hao hore o so kgona ho etsa tjhelete. Mme wena o kgona ho jaiva so ka nna wa ithuta di-video. Ha o ntso o tantsha, o be na le di-followers tse ngata ho lona, o tlo iketsetsa tjhelete ka di-social media tseo o di ratang.

Motswalle wa hao o re ngwana wa hae o batla ho tseba hore na a ka kenela jwang dipapadi tsena tsa Esport. Ka hobane wena o thusitse ngwana wa hao hore a ka di kenela. Hlalosetsa motswalle wa hao o re ka di kenela jwang.

Five card ha o e bapala hore o tlo tseba hore o mohlodi. Ho tlameha o be na le dikarete tse pedi tse tshwanang, o be na le ace mahareng le tse ding tse pedi tse tshwanang. Mme tse ding ho ka ba na le le tse ding tse tshwanang. Ha re re mohlomong ten, ten, kapo o ka tshwara one, two, three, double ten moo o kwetse.

Ba reka tjhelete e ngata, mme hobane matsatsing a hona jwale, data ke yona e etsetsang batho tjhelete. Ha ke bone e le tshenyo ya hore batho ba ka ba na le nthwe nngwe ba ka etsetsang ba ka e sebedisetsang tjhelete eo ya bona. Mme e ka ntle ho reka di tsa ka tlung bo ntho tsa ho hlapa.

Ntho e kileng ka e etsa ka fumana motswalle ho yona. Ke public speaking moo sekolong, ka thola motswallle wa dilemo hobane le yena o na etsa public speaking ke yona nthwe re ne ikopanya eo.

Keletso eo nna ke la e fumana, ha ne ke tla idlalla drama kore whatever your mind can conceive and believe you can achieve. Nthwena e bolela hore se seng se seng o se jwetsang kelello ya hao e ka se finyella. Hobane ho ne re bolellwa hore hao bane ho hlolwa hore role ya o hlola, e qale pele ka kelello ya hao. Ho tloha moo o tla e nka ho tloha moo.

Sa pele ke hore ha dintho tsa dipapadi di le siyo, empa re le batho ba sebetsang ofisi ya dipapadi. Ke eng se re bonang hore dipoleke tse ding di a e hloka, hore papadi tsena ba di bapalang di tswelle pele. Mme di ba fihlise hole ke eng, ha ba se na dintho tsa ho ikwetlisa kapa tsa hona ho bapala.

Ho ba na le mokwetlisi a tswang kantle ha se nthwe mpe haholo. Hobane o tla ka tsela tse ding tse fapaneng le tse tsa di bakwetlisi ba ka mona. Ha hona phoso moo.

Bohlokwa ba dipapadi ke hore bokanya ditjhaba kaofela hore di kopane. Mme o utlwane ho ska ba na le diqabang.

Ee, ho wa hlokwa hobane dirang rang tsa ho ha tshwane dipapadi ho tsona di ngata. Moeletsi o tlameha a be teng hore a leke ho control-a tse etsahalang ka papading hore dibapadi di ska lematsana.

Se bohlokwa dipapading ke hore dipapadi di tlosa bana dithethefatsing, botsotsing le ntho tsa botlokotsebe. So ha ba ba bapala dipapadi di ba etsa hore kelello tsa bona di dule di le maemong a hantle le mmele ya bona.

Nka qetella le nna ke etsa hore ke bapale dipapadi tseo, hobane seo se tlisa bonyane ka tlung hore ke tlo kgona ho phela, ke je so ho betere, ke bapale dipapadi hore ke tlo kgona ho kgolwa ho so tshwana, motho a sebetsa ha bapala dipapadi.

Nka etsa hore ke be na le organisation e tlo etsang hore bana ba thabele dipapadi. Mme le nako ya phone hobane ke nthwe ba e ratang haholo. Ha se ntho e ba ka ba tlohella. So, ho etsa foramo lokweisheneng ka hore ho be na le dipapadi. Dintho tse ba tlosang difounung nakonyana e telele.

Ke rata e bitswang Tennis Arena. Hobane yona o e bapala online le dipapadi tse ding tse tswang naheng tse ding tse fapaneng. Yona o e bapala ka ho control-a motho hore a mathe le hore a shape bolo e ya tennis ka rekete ya teng.